Ke tlo hlalosa lebaka la ho se be le thuto e kgethehileng e tobileng. Ke tla mo jwetsa hore hona jwale ha hona thuto e kgethehileng e lebisang ka ho toba tsa bophelo sekolong. Le ha hole jwalo, re sebedisa dikamano tse ding tsa thuto ho kenyelletsa ditaba tse amang bophelo bo botle. Jwalo ka mekgwa yaho thibela mafu. Ho ikwetlisa le tlhokomelo ya semelo.

Ke tlo re ho yena ke batla ho o thusa ho fumana tshebeletso e ka o thusang. Hona le ditsebi tsa ka o thusang ho utlwa le ho sebetsa ka mathata a kelello. Ha ebe o ne o ka batla ho fumana thuso, ke tlao thusa ho fumana dibaka tsa ho buisana le ditsibi, jwalo ka dingaka tsa kelello.

Ho tseba setheo kapa setsibi se buang ka tsetelo, ho botsa dipotso tse hlakileng, ho hlokomela diphiri kapa diphoso, le ho netefatsa ditsebi tsa molao.

Ke tla eletsa hore motswadi a tsebe hore hona le melao le mehato e hlokahalang mabapi le lebollo la setso. Pele ngwana wa hae a ka ea thabeng. Ho bohlokwa hore abe le tsebo e hlakileng mabapi le melao le meetlo e amang lebollo la setso. Ho netefatsa hore meetlo o tla etswa ka mokgwa o fapaneng le o amanang le boikarabelo ba setso. Ho netefatsa hore ke moemedi ya ngodisitsweng le ho netefatsa hore ngwana o na le bophelo bo botle.

Ho thusa ho fokotsa palo ya bana ba banyane ba imang. Ho hlokahala thuto e matlafatsang ka bophelo bo botle. Ho lokela hoba le mananeo a thuto e kgothalletsang ho thibela thobalano e sa tlwaelehang ho bana ba banyane. Thuto ya thobalano e akaretsang le e nepahetseng, e nang le tsebo mabapi le phidisano ya thobalano e se etswang ka molao. Ho ka thusa ho fokotsa thobalano e sa lekanyetswang ho kenyelletsa le ho fokotsa thuto ya baimana.

Ke ho kenya tshebetsong ditshebeletso tsa bophelo bo botle tsa mobile. Re ka sebedisa technology ho thusa batho ba mahaeng ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle. Ditshebeletso tsa bophelo bo botle tsa mobile di ka fana ka tlhokomelo e hlokahalang ho batho ba mahaeng ba sa kgoneng ho fihlela dipetlele. Sena se ka kenyelletsa ho sebedisa mekgwa ya puisano ho buisana le dingaka, le ditsebi tsa bophelo bo botle.

Tjhe hona le kotsi yatshwaetso e sa feleng mme ho hlokahala ho sebedisa mekgwa e meng e jwalo ka kgohlopo. Bohlokwa ke ba hoba le thuto le ho latele mehato e sereletsehileng ho boloka bophelo bo botle ba thobalano.

Tjhe, hobane hona le mananeo a phatlalatso a fokolang. Ha letsholo la tlhokomediso lekanyetswa ho nako e kgutshwane jwalo ka kgwedi, e lengwe fela. Batho ba bangata ba ka nna ba se nkelle hlohong kapa ba utlwisasa molaetsa ka botlalo. Hlokomediso e lokela ho feta pele ho Phuphujane fela hore ebe le tshusumetso e tshwarellang.

Mabaka a boimana ba batjha dikolong ke ho hloka tsebo ka tsa thobalano, kgatello ya dithaka, le mekgwa yaho phela le maemo a malapa. Bothata bona bo ka qobuwa ka ho fana ka thuto e pharalletseng ka bophelo bo botle ba thobalano Puisano e haufi le batswadi le ho fana ka disebediswa tsa thibelo.

Ke ho eketsa dikoloi la basebetsi. Ho lokisa ditsela. Hobane ditsela tse mpe di dieisa hore dikoloi tsa tshohanyetso di se fihle ka nako. Le ho kwetlisa le ho ruta setjhaba ho sebedisa di tshebediso tsa tshohanyetso.

Mosebetsi ha o natla ho lona, le tshwanetse ho ema le phahame. Na lea tseba hore le ka qala hanyane. Ka kgwebo e nyane la ithuta mosebetsi. Botjha ke matla le na le matla, maikutlo le nako eo metsofe e seng se na ona. Sebedisang monyetla oo. Emang lebe le boikarabelo maphelong a lona.

Mmuso o ka theha mananeo a tshehetso bakeng sa ditshebeletso tsa bongaka tsa poraefete. Mmuso o ka buisana le bafani ba tlhokomelo ya poraefete ho theola ditshenyehelo bakeng sa batsofe, ebile o ka eketsa tjhelete eo batsofe ba e fumanang. Ho ntse ho lokile ha ba bona dingaka tsa mmuso, hobane dia thusa.

Dipetlele tse ding di tletse haholo ebile ha dina dibethe tse lekaneng. Ke ikutlwa ke hloka serithi le tlhokomelo e lekaneng. Hobane ha ke le mokudi, ke ya sepetlele ke tshepa hore ke tla ba tlasa tlhokomelo e ntle haholo.

Ke tla ya kliniking ya mmuso ke tsohe hoseng ke eme mola hobane ke batla ho boloka tjhelete. Ebile ke tlo fumana thuso e tshwanang le ha ke ile sepetleleng sa poraefete.

Ee ke bona letsholo lena le ka kgona ho akaretsa mathata ohle, ha fela campaign ena e ka le marang rang, le diyalemoyeng hore batho bohle ba tle ba tsebe ka lona. Ebile ba kgone ho ntsha mehopolo ya bona.

Tjhe, motho aka sebedisa meriana ya setso kapa a sebedisa disebediswa tsa ka tlung ho fodisa lefu le mo tshwereng.

Ke hobane batho ba bangata ha ba sebetse, mme ha ba na tjhelete ya ho ya dipetlele tsa poraefete.

Ba ka sebedisa marangrang ba etsa di-awareness campaign kgwedi le kgwedi. Ho fana ka dikeletso tsa ho phela bophelo bo botle.

Ke nahana hore ke kgopolo entle eo.

Nka bua le ena, ka kopa hore a motsofe o hantle. Hoba ka le leng la matsatsi e tlabe e le yena a se hantle ke motho o mong.

Nka hlokomela motsofe wa heso haholo ka ho mo phehela, le ho mo hlatswetsa diaparo.

Ke na le bese e kgolo hora, le hora ke tla ema sebakeng se tsejwang ke mang le mang motseng. Ke ba ise kliliniking mo ba lo fumana meriana ya bona.

Ho ya ka pono ya ka motho a hlahang ke motho a etsang dintho tse seng molaong.

Ee ba fumana tlhokomelo e hantle, ba fuwa dijo, tulo ya ho robala, ba hlapiswa ebile ba kwetliswa.

Ke ile ka bona meriana e seng melaong e etsa mathata a batho a fetelle. Batho ba iphumana ba kula ho feta.

O tshwanetse o ye bookelong pele o lo nka diteko tsa madi ho bontsha hore o bolokehile hore o ka ya thabeng.

Tjhe, hase ntho e lokileng hobane mmuso o tla be o sa kgothaletse batho ba tsofetseng ho itlhokomela.

Ke tla buisana le ntate waka re kgothaletse nkgono hore a nne a tswele pele ho thusa batho. A seke a dumela semelo sa hae se fetohe l, ebile o tla atleha bophelong ha ntse a thusa batho.

Ke bona monyetla wa ho dula hekeng, ke rekise meroho le di thololwana, e leng dijo tse matlafatsang tse hlokwang ke bakudi.

Ke bona monyetla wa ho dula hekeng ke rekise meroho le di tholoana, e leng dijo tse matlafatsang tse hlokwang ke bakudi.

Ee hobane hona le batho ba ke mafu ao e leng hore kgomo ya fatshe e bohlokwa haholo maphelong a bona. Batho ba bang ba e sebedisa ka tshwanelo.

Ke lebaka la hore batho ba bangata ha ba batle ho ithutela ho ba di ngaka hobane bongaka bo nka dilemo tse ngata.

Ha ke nahane hore ke nnete hobane ditsibi le di ngaka, ha di so ka di dumellana le taba ena.

Ke hobane dikotsi di etsahala ka bongata lefatsheng le di ambulance tsa mmuso tse fumanang dipetleleng, ha di lekane batho bao kaofela.